Ndzi dyondza leswaku, ku tshemba ku tlula mpimo swi vangela nghozi kumbe khombo. Kumbexani u ta hluleka na ku tiyisela. Ku tiyisela ni ku ti ti yimisela swi na nkoka. U u tlhela u nga tekeli vanhu van'wana ehansi.

Vanhu va le matikoxikaya va nga va hlohletela ya ku va va endla ti-campaign-i, nakona va va va tlangisa vanhu mitlangu leyi kumbexana va va dyondzisa ku tlanga ntlangu wa bolo ya mavoko.

Ntlangu ya masiku lawa i ntlangu yo fana na vo chess leyi tlangiwa ku hi muxakaxaka yo hambana tanihiloko milawu na yona yi tele. Tanihi loko ku tlanga vanhu vambirhi, nakona a va fanelanga a va ha, va vulavuleriwa leswaku va fanele va tlanga njhani. Nakona loko munhu a tlanga u fanele a tlanga, a tlanga xirho xin'we eka bodo leswaku, va a a a suka a ya ka ndhawini yin'wana.

Ku endla vuolori swi na nkoka hikuva swi hi nyika matimba, kumbexani, swi hi pfuna ku kota ku tlela kahle na ku hi nyika rihanyo leri nga fanela.

Mfumo wu fanele wu endla kumbexana wu veka mali leswaku wu kota ku lulamisa, tindhawu ta ku tlangela mitlangu eswikolweni.

Ina ndza pfumela hikuva, mitlangu yi sirhelela vantshwa eku eku sukeleni swidzidziharisi kumbexana ku nghena evugevengeni. Nakona loko vantshwa, va khomekile eka mitlangu va rivala hi ku endla vugevenga.

Vuhlayiseki bya munhu bya ntshamisano ku hlanganisa ka tshamisano, na ku vulavurisana na ku tirhisana hi ntlawa na mintokoto leyi .

Ndzi nga n'wi hlohletela hi ku va, n'wi komba ku ri i yini leswi u swi kumaka kumbexana u swi dyondzaka eka ntlangu wa kona. Kumbexani, ni n'wi dyondzisa leswaku, i yini leswi leswi swi n'wi vuyelaka loko a tlanga ntlangu wa kona.

Mbuyelo lowu vantshwa va wu kumaka ku tlanga bolo ya milenge, i ku va va kota ku vona vanhu va le matiko ya le handle. Laha va ghinaka va kumaka mbuyelo wo fana ni ni mali kumbexana. Kumbexana hi ku va va ya va ya tlanga mitlangu ya bolo eka matiko yan'wana ya le handle.

Mhaka yo hlangana ni vanhu van'wani swa mitlangu yi kurisa ndhavuko kumbexana ndhavuko yin'wani. Hikuva yi va yi kha yi va tivisa ku vanhu van'wani, ndhavuko wa vona wu njhani. Kumbexana ndhavuko lowu, wena u hanyaka ka wona i ndhavuko wa njhani?

Ku va na minongonoko endhawini swi nga swi pfuna vantshwa hikuva, va kota ku kula eka mitlangu leyi va yi tlangaka.

Ndzi nga va byela leswaku mitlangu yi fanele va ka xiphemu xa kharikhulamu ya xikolo hikuva, na mbuyelo eka rihanyo ra mirhi, eka rihanyo ra miehleketo, na le ka swa tidyondzo na rihanyo ra vana.

Endhawini ya ka hina ku na ndhawu leyi kutlangeriwaka kona bolo ya milenge. Laha u nga ni byanyi bya kahle lebyi nga kotaka ku ri bolo ya milenge yi tlangekaka kahle. Tanihi loko ku ri na ndhawu laha ya ku tshamaka kona lava va hlalelaka bolo ya milenge. Ni swin'wana na swin'wana leswi laha vatlangi va bolo ya milenge va ta kota ku cinca kona mpahla ya vona va mbala mpahla leyi ya bolo ya milenge.

Ku nghenelela a ka ku nghenelela ka vaakatiko hinkwavo hi ku ya hi malembe swi, swi ghina leswaku swi kucetela ni lavatsongo leswaku, va sungula ku nghenelela, timhaka ta mitlangu hikuva na vona va vona lavakulu va tlanga lebyiya mitlangu.

Tindhawu to tala leti vanhu va ya ku va ya ka tona i tindhawu leti to fana na tindhawu leti, ku ya va ya ku va ya ku khideni kumbexana va dyondzaka ku khida kona.

I ntlangu lowu wu nga ta kota ku hunguta munhu mirhi lowa ya ku ya i ntlangu wo fana na bolo ya milenge. Laha munhu a va a kha a va kha a tsutsuma, ntlangu hinkwawo. Ku fana na muntlangi wa wa rugby kumbexana ntlangu lowu, wa ku tsutsuma.

Ina hikuva loko mitlangu yi herile wa kota leswaku u kota ku va ri na vanghana vantshwa lava, u nga va kuma eka mitlangu ya bolo kumbexana mitlangu leyi a wu yi tlanga.

Xipano xa bolo ya milenge xa Afrika-Dzonga xi ghine ku tlanga bolo ya milenge hi lembe ra two thousand and ten nakona a hi fikanga eka ti-semifinal, kumbexana a hi yangi kule.

Ina hikuva tinsimu leti va yimbelelaka ti na rinoko leswaku, hikuva, ti nyanyula vantshwa kumbexana vatlangi va bolo.

A ku ri siku rin'wana laha n'wanghala na, n'wanyoka, laha a va famba swin'we. Tanihi loko n'wa nyoka a byela n'wanghala, leswaku a hundza e e e e e enkoveni. Tanihi loko n'wanghala a nga a . Tanihi loko n'wanyoka a n'wi luma. Tanihi loko, leswi ni nga swi dyondza eka xitori lexi i ku, nyoka yi na nghozi, tanihiloko u nga fanelangi u yi tshemba.

Ntlangu wa cricket ndzi wu rhandzela leswaku wa twisiseka tanihiloko, wu ri na swiphiqo leswaku leswaku wona wu lehile, kambe wona wa tsakisa.

Ndzi vona ku ri vanhu van'wana va ta kota ku tirhisana tanihiloko, vona va kota ku tirha va ri voxe. Loko va tirhisana na vanhu van'wana va kota ku, dyondza swin'wana eka vona, nakona va kota ku lulamisa laha a va tsandzeka kona, va kota ku ku ya mahlweni va tlanga hi ntlawa.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku, xivutiso xo sungula lexi nga ta n'wi vutisa i ku ri, u dyondzisiwe hi mani bolo kumbexani u sungule bolo ku ku tlanga hi mhaka yini? Nakona xivutiso xa vumbirhi lexi ni nga ta n'wi vutisa i ku ri, u dyondze eka mani kumbexana a navela mani leswaku a ta kota u tlanga bolo ya milenge? Xivutiso xa vunharhu i ku ri eka bolo ya milenge, ku kona ku humelela loku a ku a ku navelaku ke?

Ndzi vona swi pfuneta swiendlekalo swa mitlangu ku antswisa ndlela leyi vanhu va matikomambe va langutisaka xiswona tiko ra Afrika-Dzonga hikuva swi va tivisa ku ri laha Afrika-Dzonga hi hanya njhani kumbexani hi tlanga njhani mitlangu leyi nga ta va kha yi tlangiwa.

Matiko le handle ya aka vuxaka na tiko ra hina hikuva loko hi tlanga bolo hi nga tlanga hi hi tlangela eka tiko ra vona hi tlhe hi tlangeleni eka tiko ra hina sweswe swi yendla ku ri vanhu va le matikweleni ya le handle va tiva ku tikweni ra hina hi hi hanya njhani na hina hi kota ku tiva ku etikweni ra vona va hanya njhani nakona swi ta kurisa ku vhakelana eka matiko lamambirhi.

Swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava swi nghenelerisa vantshwa va Afrika-Dzonga eka mitlangu leyi yin'wana ya yona a va nga yi tivi.

Phurogireme leyi nge se tshamaka yi va kona eka muganga wa ka hina i purogireme ya ku khida ematini leyi u khidaka na van'wani u phikizana na vona nakona purogireme leyi yi ta na ntsako eka vanhu hikuva i i vantshwa lava tlangaka eka programme leyiwani.

Vuvekisi lebyi lavekaka ku va ku ri na ku haxa na ku va na ndhawu leyi vahlaleri va nga ta tshama kona na ku va ku va ku na swilamulelamhangu leswi nga ta va kha swi pfuna eka tinghozi leti nga ta kha ti endleka eka swiendlakalo swa mitlangu ya timovha ta rivilo ra le henhla.

Mfumo wu nga endla mihlangano ya mitlangu ya misava laha Afrika-Dzonga tanihiloko i nga ta va kha yi nghenelerisa vantshwa eka mitlangu ya thenisi laha Afrika-Dzonga.

Ndzi nga endla ndzi wa makete ku kota ku twisisa xilaveko na ku ri ndzi kota ku kuma valandzeri lava kongomisiweke.

Ku cincana ka mindhavuko loku humelelaka eka swa mitlangu swa matiko ya misava i ku va ku va kha ku ku dyondzisaniwa kumbexani vanhu va matiko man'wani va dyondza ririmu ra hina na hina hi va hi kha hi dyondza ririmu ra vona.

Mitlangu yi hunguta ku nyuhela ka munhu hi tindlela to hambana ku fana na mitlangu ya bolo laha munhu a tshamaka a ri ku tsutsumeni kumbexani a ri ku fambeni laha yi dyaka mafurha ya munhu kona.

Mitlangu yi dyondzisa vantshwa leswaku loko munhu a tirha hi nkarhi na ku tinyiketela na ku ku tikhoma kahle swi na ku vuyerisa eka eka vumunhu bya vona.

Munhu a tlanga mitlangu yi yendla leswaku marhambu ya munhu i ya tikuma ya tiyile kumbexani ya tiya ku or ma ngeteleka ku tiya ka wona.

ya eSports yi nga va mitlangu yikulu ku fana ni mitlangu ya bolo ya milenge kumbexani bolo ya mavoko hikuva mitlangu ya eSports yi na mitlangu ya ku hambanahambana ku fana ni mitlangu ya bolo kumbexani bolo ya mavoko kumbexani netibolo yi na yi na mitlangu ya ku hambanahambana leyi yi nga na vatlangi vo tala laha misaveni.

Vana va xikolo va pfumeleriwa ku tlanga mitlangu eswikolweni nakona va pfumeleriwa ku va tlanga mitlangu leyi va yi tsakelaka nakona va pfumeleriwa ku tlanga eka ndhawu leyi nga hlayiseka yi nga amukeleka.

wa hina laha Afrika-Dzonga wu tlanga xiave xikulu eka ku tsakeleni ka vanhu lava va taka va suka eka matikomambe nakona loko vanhu lava va hlangana na vuyimbeleri kumbexani swakudya kumbexani mahanyelo lama vanhu va la Afrika-Dzonga va hanyisaka swiswona va titwa va tsaka nakona va vona ku ti nyungubyisa ka vanhu va la Afrika-Dzonga.

Munhu loyi a nga na vuswikoti u n'wi vona hi tindlela to hambana kumbexani tindlela to tala yo sungula ku nga ku ri u n'wi vona hikuva a kota ku lunghisa tinkingha kumbexani swiphiqo leswi nga kona evanhwini nakona kota ku vulavula kahle ni vanhu lavan'wani lava tlangaku va tlangelaku ntlawa wa yena.

Mitlangu ya le ka inthanete yi tisa makhombo yo hlaya nyana ku katsa ni ku xanisiwa hi khompyuta ku yiva vuxokoxoko bya munhu ni ku hlangana ni malware vatlangi va nga langutana ni ku xanisiwa va yiviwa rungula ra vona kumbe va hlangana ni ti-software leti nga ni khombo leti endliweke ku yiva rungula kumbe ku onha switirhisiwa swa vona.

Ina ndzi nga pfumela leswaku n'wana wa mina a hlangana na vanghana va yena lava a nga hlangana na vona eka inthanete a hi ro sungula vanhu va hlangana hikuva a va va hlangane ka inthanete kambe ni nga n'wu tsundzuxa leswaku a tihlayisa hikuva vanghana va yena a nga va tivi swona.

lexin'wana a faneleke a xi tiva eka inthanete leswaku vuhlayiseki bya yena byi va byi ri kona i ku va a nga fanelangi a nyikela vutivi bya ku ku ri hi yena mani wa ka mani eka inthanete xa vumbirhi i ku ri a nga fanelanga a tshemba vanhu lava a nga va tiveki swa vunharhu u fanele a tirhisa ti-software leti nyikaka vuhlayiseki bya yena xa vumune i ku a fanele a a a a khoma vanhu hi ndlela leyi na yena a lava ku khomiwa ha yona.

Ku tlanga mitlangu ya le ka tiselulafoni kumbexana eka riqingho ra le nyongeni swi vangela tinkingha hikuva vutomi bya la handle bya famba bya cinca kambe loko yena a tshamela ku endla xixin'we byongo bya yena a byi koti ku kula kahle.

Mintolovelo leyi ya ha ri kona eka masiku lawa hikuva eka mindyangu yin'wani i xintu lexi endliwaka eka muti walowo laha va byelanaka switori leswi nga endleka khale ku tiva laha va humaka kona.

Maendlelo lama ya ri kona kambe a yi talangi eka masiku lawa swivangelo swa kona i ku cinca ka minkarhi ni ku ta ka mitlangu yin'wani yintshwa leyi kumekaka eka tiqingho ta le nyongeni leti leyi tsakisaka mitlangu ya kona.

Ku ni mitlangu leyi tlangiwa khale kumbexani ne ka minkarhi ya sweswi mitlangu yo fana ni ncuva kumbexani ntlangu wa makhadzi laha ku tlangiwaka hi ku mitlangu leyi na yona a yi kota ku tlangiwa hi vanhu lavakulu ni lavatsongo.

Mitlangu yi tsakisa ngopfu naswona yi vumba vunghana loko yi tlangiwa hi swipanu hikuva laha ku tlangiwaka hi swipano vanhu va kota ku nyiketela mavonelo ya vona ku ri va nga hlula njhani swipano leswin'wana ku kota ku humelela eka mitlangu wa kona.

Hi na ntlangu laha hi tlangelaka siku ra ku velekiwa ka Nelson Mandela laha ku nga na sagwadi ra ku wina mali ya swigidi swimbirhi la ko la leyi nyikiwaka eka lava nga ta hlula.

Vana ni vantshwa va nga va ni ku tsakela kumbexani ku tsakela vuhungasi lebyi bya le handle ku fana ni bolo ya milenge laha ku nga ta ku ri na masagwadi lawa ya nga ta kha yi nyikiwa eka lava nga ta va hlurile ni lava nga ta va kha va landzela lava nga hlula.

Caster Semenya a ku ri mutlangi kumbexani mutsutsumi wa le xikolweni kambe u ze a tlanga ti-Olympic laha a yimela South Africa Caster Semenya u winile masagwadi yo yo hambanahambana.

Eka vanghana va mina a hi ti humeseli hi ya eKruger National Park hi ya tshama kona vhiki hinkwaro hi ya vona ti safari hi ya vona tinghala hi vona swiharhi hi tshama kona hi tihlanganisa ni van'wani vanhu laha ku nga ta kha ku tsakisa ngopfu kona.

Leswi ndzi tsakisaka swa mintlawa kumbexani laha hi tlangaku hi swipanu i ku tlanga mitlangu yo fana ni ku ya khida laha u kotaka ku phikizana ni vanhu van'wana ku kuma masagwadi yo karhi.

A ndzi ti humesile ni vanghana va mina hi ya eGold Reef City laha hi nga hlangana ni vanghana vantshwa laha hi nga fika hi khandziya kona swikepe hi hi kota ku vona tindhawu tin'wana tintshwa hi kota ku tlanga mitlangu leyi nga ta va yi kha yi tlangiwa no khandziya switimela ni xa ku jikajika moyeni.

Swiendlakalo swin'wana swo tsakisa swa ntlawa swi nga katsa siku ra mitlangu ya vaaki nkombiso wa titalente wa ndhawu kumbe nxaxamelo wa titlilasi to sweka leti nga ni nhlokomhaka swiendlekalo leswi swi kurisa ku nghenelela ka vaaki swi tlakusa titalenta ta laha kaya na ku nyika minkarhi ya mintokoto leyi ni ku tsakisa.